Tihuku leti ndzi nga tsakelaka ku ti fuwa eka xikarhi ka leti hi nyikaka nyama na leti hi nyikaka matandza. Kasi ndzi nga tsakela ku fuwa leti ti hi nyikaka matandza. Hi tlhelo ra swa bindzu matandza ma xaviwa na ku xavisiwa siku rin'wanyana na rin'wanyana. Kasi matandza hi swa tlhelo ra rihanyo, ma hi pfuna eku tiyisa marhambu, ma hi pfuna ku tiyisa mahlo, ma nga hi pfuna na ku tiyisa na byongo. Nakona loko hi tihuku leti ti hetile ku veleka, ndzi nga ha tlhela ndzi ti endla nyama.

Ndzi mutirhi loyi a tirhaka epurasini, naswona loyi a tsakelaka ku yisa tidyondzo ta yena emahlweni. Hi nkarhi wa ntirho ndzi ta va ndzi karhi ndzi tirha swa ntirho, kasi hi nkarhi lowu ndzi fanekele ku wisa hi wona, nkarhi lowu ni fanekele ni dya hi wona, ndzi ta ta teka nkarhi lowuya wu va nga nkarhi lowu ndzi wu tirhisaka ku va ni kha ni hlaya, ku va va ni kha ni ni yisa emahlweni ku hlaya hi swa tidyondzo swa mina nakambe loko ndzi chayisile nimadyambu hi nkarhi lowu faneleke ni ya ni ya tlela, ndzi ta teka wo karhi lowu ndzi wu tirhisaka ku va ni kha ni hlaya. Kasi hi nakambe loko nkarhi wa ku tsala swikambelo wu fika, ndzi ta vulavula na murhangeri wa mina leswaku ndzi ya ku tswaleni ka swa tidyondzo swa mina. U ta ni pfumelela leswaku ndzi ya ndzi ya tsala.

Swakudya leswi virisiweke, swi tshama nkarhi wo leha, swi olova ku swi tirhisa hikuva swi lulamisiwile. Swi kumeka nkarhi hinkwawo eka tinguva ta ku hambanahambana. Swi pfuna ku hunguta ku lahleka ka swakudya, hikuva swi tshama swi ri kona swi nge boli. Swi xaviwa hi ntsengo wa le hansi, ku hambana ku tlula ka leswi tsakamaka. Hikwalaho mimpfuno leyi hi kumaka ya swakudya leswi virisiweke, ku tlula ka leswi swa ha tsakamaka.

Ku endla byalwa bya ndhavuko. Teka mavele lama omeke u ma chela ndzeni ka mbita, leswaku ma mila. Loko ma mirile teka mavele lamaya u ma veka emun'wini ma oma. Loko ma omile, u ma chela endzeni ka ntshuri u sungula ku kandza. Loko u khandzile, ma hundzuka mapa. Mapa lamaya u ma sweka. Loko u ma swekile mapa lamaya, u ma yimela ku fikela lama endlaka mukapu. Loko ma endle mukapu u chulula u chela leswi va nge hi xinghezi i yeast. Ku sukela kwalaho, i byalwa bya ndhavuko.

Ntirho wa tikholichi. I ku nyika vutivi eka vantshwa hi tlhelo ra swa ku rima naswona hi ku tiyisisa leswaku vantshwa lava va twa thwasisiwa ku fikela laha va voniwaka ya leswaku hakunene va tiyimiserile ku va va nga nghenelela eka migingiriko ya vurimi. Hi ku hi dyondzisa hi matirhelo ya vurimi na matirhelo lamanene lama hlayisekaka leswi lama nga ta hlayisa vona ma tlhela ma hlayisa na leswi byariweke. I ku tiyisisa leswaku swakudya swi hlayisekile naswona ku na swakudya swo ringana etikweni leswi nga ta endla leswaku vanhu hinkwavo va swi fikelela va tlhela va swi kuma. Swa ku vuhlayiseki bya swakudya na vuhlayiseki bya vanhu.

Avuxeni muthori wa mina. Nkarhi wa ntshovelo wu fikile. A ndzi kombela ku pfuniwa. A ndzi kombela mi ndzi kumela xipandzamananga lexi ndzi nga xi tirhisaka ku famba ku ya fikela makumu wa purasi leri. Hikuva purasi leriwani ri lehile swinene, naswona i rikulu. Loko ndzo famba hi milenge ndzi nge fiki sweswi naswona loko no famba hi milenge, ntshovelo wu ta salela endzhaku. So a ndzi kombela leswaku mi ndzi kumela xipandzamananga lexi hi nga ta xi tirhisa eka nkarhi lowuwani wa ntshovelo. A ndzi kombela xipandzamananga lexi mi fanekele mi ndzi lomba xona kusukela sweswi ku ya fikela emakumu wa purasi leri. Naswona purasi leri i rikulu naswona ri anamile. Ndzi kombela xa ku famba hi xona, Inkomu.